Inselelo ezinkulu ukusebenzisa amabhasi, ukungawatholi ngesikhathi, abuye afike late. Uma kufanele ugibele lona uye emsebenzini ufika late uma singafikanga ngesikhathi. Okunye ukuthi ayabiza, ayabiza kakhulu awa-afodeki nje, awa-afodeki kodwa manje uke ugcine ukuthi ulithenge ngenkani because usuke usufuna ukufikela endaweni la usufuna ukuya khona.

Isinyathelo egingasithatha ukuthi ngihambe ngiye kubaphathi balelo bhanoyi ekade ngiligibelile. Ngibike ukuthi imithwalo yami ilimele, nanokuthi ilimale kade ngigibele indizamshini yabo. So, ngingahamba okokuqala, ngihambe ngiye e-police station ngenze i-afidavithi mase ngithumelela kubona umbiko, ongivelele.

Ngingamutshela ukuthi ngisacela bandla ame or ehlehlise itheksi because akangizwanga ukuthi ngehlaphi or ngingamucela ukuthi ngisacela bandla angehlise esitobhini esi-safe. Engizokwazi ukwehla kusona, ukuze ngizokwazi ukufinyelela ekhaya.

Angizizwa kahle, angizizwa kahle, ngizizwa ngidinwa. Ngizizwa ngidinwa because abacabangeli iy'mpilo zabanye abantu. Abayicabangeli impilo yomunye umuntu uma ekade esemgaqweni and futhi uyena osuke ephethe iy'mpilo zabantu njengoba eshayela emgaqweni. So, kuyadinga nje ukuthi abe nomoya ophansi, akwazi ukubekezelela abagibeli bakhe, nabantu ashayela nabo emgaqweni.

Ngingaqiniseka ngokuthi ngisuke early. Ngingasuka early, ngivuke ekuseni ngihambe ekuseni ngihambise ekuseni and then ukuze ngizokwazi ukufika ngesikhathi esi-right or ngifike ngesikhathi esi-early. Rather ukuthi ngifike ngesikhathi esi-right mangihambisa abantu.

Ayi ayasiza amarempu because asebenza kahle because imoto ayikwazi ukugibela kurempu isuke isinenkinga mayigibela kurempu. Kwi-elevator iyasiza kakhulukazi kula bantu abadala ama-elevator ayasiza because ukuthi uma esemdala umuntu ukuthi akhuphuke nje indlela enokukhuphukela phezulu. So, ayasiza nje ama-elevator because ayayihambela amthathe amfikise la afuna ukuya khona umuntu, especially laba abadala.

Izinyathelo ezingathathwa ukuthi kuqashwe ama-security azogada ukuphepha emarenkini. Akukho nje okunye ukuthi kuqashwe nje i-security company ezokwazi ukuthi igade ukuphepha kwakho kuphela nje. And leyo security isebenzisane namaphoyisa.

Yebo, ngake ngavolontiya ekushayeleni imoto yokuthatha abantu abadala. Umuzwa wami, hhayi wawujabulile because ngafunda izinhlobo nezinhlobo eziningi kubantu abadala abanazo abaziqukethe engqondweni zabo.

Kubaluleke kakhulu kabi because kufaneke zifike ngesikhathi esifanele izimpahla. So kubalulekile ukuthi usigcine isikhathi sokuthutha ukuze izindleko zakho zingabi ningi, because if wazithatha and wafika late, izindleko ziyanda khona. kuba khona ama ekstra, ama ekstra fees owakhokhayo.